Nceda uqinisekise ukuba esikolweni uyazibandakanya kwimidlalo edlalwayo esikolweni ukuze wakhe abahlobo kwaye ufumane abahlobo abathanda ezi zinto uzithandayo ukuze nakhe ubuhlobo nobudlelwane obuhle. Uqinisekise ukuba wakha abahlobo ungumhlobo wabantu okanye abantwana abayenzayo imisebenzi yesikolo abasithandayo isikolo. Le nto iza kunceda ukuba uphuhlise izakhono zakho zokuthetha okanye zonxibelelana nabanye abantwana kwaye ukwazi ukusebenzisana nabantu.

Umbuzo wokuqala ingangumbuzo othi kweli phulo bajolise ukwakha amabala phi, kwiindawo ezinjani apha ekuhlaleni. Owesibini, ingakukuba ingaba abantu abatsha abalingana nolu lutsha selutshintshwe ziziyobisi notywala bazawube bekhona ukuze bakwazi ukufikelela koontanga babo. Owesithathu, ingaba yeyiphi le midlalo iza kuba khona kweli phulo. Ingaba yimidlalo abantu abazayithanda njengokuba kule ndawo ndihlala kuyo amakhwenkwe amancinane ethanda ukudlala ibhola nebhola yombhoxo, ibhola ekhatywayo nebhola yombhoxo.

Umntu angaphela engazenzi izinto ezibalulekileyo okanye imisebenzi yakhe yemihla ngemihla ekufanele ayenze njengomntu ophilayo efana nokusebenza endlini, ukucoca indawo ohlala kuyo nokwenza izinto ngexesha. Le ndlela yokudlala okanye olu hlobo lwemidlalo lungachaphazela nendlela osebenza ngayo emsebenzini wakho, ungabi ngumntu okwaziyo ukucinga ncam kuba sele uqhelile ngoku. Kukho intetha ethi isiqhelo siyayoyisa ingqondo, ithi ingqondo ngokucinga uba fanele uba ndenza into ethile sibe isiqhelo sisithi ha-a, dlala umdlalo wevidiyo. Loo nto ichaphazela indlela owenza ngayo ubudlelwane nendlela obabona ngayo abantu nendlela osebenza ngayo emsebenzini nezinye izinto ezininzi.

Xa ndisiva abantu bebalisa ngoba mna ndandingekazalwa ngaloo nyaka ka nineteen ninety six. Xa ndisiva abantu bebalisa abantu abadala kunam bebalisa bathi loo nto yasenza isizwe somntu omnyama sabumbana. Akho nto isenza sibumbane eMzantsi Afrika njengezemidlalo. Ezemidlalo ke ziyasibumba, siyadibana sonwabe, sibhiyoze. Ngoko ke ndiqinisekile ukuba abantu baziva kamnandi kakhulu emva koba uMzantsi Afrika ephumelele le ndebe.

Ngumdlalo webhola ekhatywayo, umdlalo webhola embhoxo, umdlalo weqakamba, umdlalo womnyanzi. Yonke le midlalo ikhuthaza intsebenziswano nomanyano phakathi kumalungu eli qela ukuze bakwazi ukufumana amanqaku aphambili, kwaye bakwazi ukugqithiselana ibhola ngeendlela ezizizo ukuze bakwazi ukufumana amanqaku.

Umdlali endimthanda kakhulu nguEben Etzebeth ongumdlali ophambili kwindawo yokukhusela lock. UEtzebeth ngowona mdlali uneencwadi ezininzi kwimbali yeSpringbok kwaye uphumelele indebe yehlabathi kabini nangona enze iinyanga ezintathu engadlali ngenxa yokonzakala. Ubuyele emdlalweni ngoApril twenty twenty-five, kwaye wanceda iqela lakhe iSharks ukuba lifumane impumelelo ebalulekileyo.

Zininzi ke iindlela zokwenza imali kumakhasi onxibelelwano njengale-pilot program ikuTikTok. Abantu bayayenza imali ngokwenza iividiyo okanye imibonisobhanyabhanya kuTikTok bathi hashtag the pilot program twenty twenty-five. Ukuba kukho abantu abathethayo okanye abakwaziyo ukunxibelelana nabanye ngezantsi kwii-comments kwelaa qonga, uye ke ube sethamsanqeni lokuba ungakwazi ukuchongwa kuthiwe join the pilot program, ngoko ke yileyo. Yesibini, ingakuba ube nabalandeli abaninzi kwiqonga uFacebook kwaye ukwazi ukuthetha nabo rhoqo, nithethe nje ngezinto ezenzekayo eluntwini.